Amaphulo kaRhulumente aluncedo kwezolimo ngoba azise ii-funding, azotyala loo mali uba umntu makazenzele aqalise alime athengise akwazi uba abe naloo nzuzo ayenzayo.

Xa singakhange sithengwe sonke isivuno sam okanye singathengwangwa kakuhle, ndizawusigcina ezinkonkxeni khona ukuze singaboli, sifumane ixesha eloneleyo uba ndiphinde ndisityale futhi.

Xa ungumntu ofuye iihagu okanye umfama ofuye iihagu awunofane uyidinge imali ngoba ziyathengiseka. Yeyona nyama seyithengwa kweli xesha sikulo, ngoba yeyona ifikelelekayo.

Ezona zinto zilula uba mazithengiseke xa ungumntu onomdla kwelo candelo likumila kunjalo zizityalo ezinjengespinatshi nekhaphetshu nebhitruthi, uzithengisele iivenkile ezithengisa ukutya ezikufutshane nawe. Kuye kube lula kakhulu ngoba zona azityali ezo venkile, ziyathengisa qha kwaye zinabathengi abaninzi abahlale bezidinga.

Imfuyo isebenza, yenza , yenza indima enkulu kakhulu kuqoqosho lasezilalini, ngoba kaloku phayana imisebenzi iyanqaba so abantu abaninzi baziphilisa ngalaa mfuyo. Umntu afuye, oxhele athengise okanye athengise ingaxhelwanga noxhelwa ngabantu abafuna ukwenza imisebenzi, imicimbi.

Ndicinga uba ikhona inzuzo ngoba akuye kubekho isidingo soba makuqashwe abasebenzi abaninzi xa sebenolwazi lozisebenzisa. Baye basebenzise zona bebambalwa, belelaa nani, kungabikho sidingo soba makuqashwe abanye xa kufuneke kwenziwe laa msebenzi wenziwa zizo.

Ngenxeni yonyuka ke kwamaqondo obushushu kweentsuku siphila kuzo, uyigcina efrijini inyama kuze ihlale ixesha elide ingaboli sesona sisombululo sisahamba phambili.

Ixesha elinintsi baye bangatsalelwa UIF, ufumanise uba barholiswa ngesandla. So yiyo ke ngoku loo nto ibangela uba mabangafumani mali xa umsebenzi sele uphelile.

Ezi nkukhu bantwana bam ziluncedo kakhulu kumakhulu ekulweni nendlala, ngoba kaloku uyakwazi uba xa kushota isishebo endlini abambe iinkukhu axhele kutyiwe. Okanye xa kungekho mali athengise iinkukhu kubekho imali yokwenza loo nto ekudingeka uba mayenzeke.

Iinkomo ziluncedo kakhulu xa umntu ezifuyile ngoba kaloku ziyathengiseka nothengiseka xa kukho imicimbi abantu befuna ukwenza izici. Okanye xa kukho loo , eso silarha sifuna inkomo uthengise phayana. Okanye wena mninizo xa ufuna ukwenza loo nto ekhaya ubambe ebuhlanti uxhele, kungade kubekho isidingo soba mawuyothenga.

Heyi andinalwazi, zange ndake ndayibona tu i-process yokwenza itshizi andifuni kuphosisa. Yona kona ndiyayithanda and ndiyayazi uba kujiywa ibisi, qha uba njani andiyazi, uba kufakwa ntoni.

Ukufika kwale mitshini yokuvuna kwabangela uba abantu abanintshi ababekade bevuna emasimini mabaphelelwe yimisebenzi. Abasasebenzi ngoku kwashiyeka abambalwa. Loo nto leyo ibangele ukuba kunyuke izinga lentswelangqesho eMzantsi Afrika.

Amathuba endiwaziyo ngafana naka-NYDA, apho khona aye atyale imali kuwe wena uzenzele ke ngoku ngokwakho, uzenzele elo shishini kudala ulinqwenela ibe yimpumelelo.

wenziwa ngenyama. Iyathathwa ixhonywe elangeni okanye endaweni enomoya yome, igalelwe ezo zipayisi, ibe mnandi.

Iingenelo zokugcina inyama eqwayitiweyo kukuba ihlala ixesha elide ingaboli, ayikuxheshi uba mawukhawuleze uyisebenzise uyigqibe.

Ukuthenga kwam inyama kubafuyi abalapha ezilalini kucutha iindleko zoba mandilayishe inyama endiyithenge kude. Ndiyoyithenga ngemali, funeke uba madiphinde ndigalele futhi emotweni amafutha wokuyoyilanda. Xa ndiyithenga kwaba balapha kufutshane iyafikeleleka kwaye indicuthela iindleko.

Iingenelo zokutyala esi sityalo singujongilanga kukuba sikwalilo nayo nechiza kwimfuyo, nditsho nkqu nasebantwini. So siluncedo kakhulu. Amanye amaxesha akukho sidingo soba mandide ndithenge amayeza wemfuyo, kungekho sidingo sokuthenga amayeza wabantu, ndisebenzisa lona eli.

Ewe ndiyakholelwa, ngoba bakhona endibaziyo ababeke basebenza ezifama kwathi kusophela umsebenzi bahamba iimali zabo kwaLabour. So ndiyakholelwa uba nyani bakhona amafama ababhalisileyo.

Kubaluleke ngokuba uyakwazi uthi xa uphumayo kuloo dyunivesithi uyoziqalela ifama yakho, apho khona uzawuzenzela imali ngaphandle koba ude uyofuneka uba mawuqeshwe ngomnye umfama, uzenzele ngokwakho.

Eyona ndlela ongathi uyigcine ngayo ingaboli inyama yakho tatuMfene kukuba uthenge izikhenkcezisi ezikhulu ngokukhawuleza, uyifake kuzo inyama yakho. Uyifake eziplastikini kuqala ikwazi uba ingadibani, wandule ke ngoku uyithengise. Kungenjalo ubolekise ngetyala, umntu abuye abhatale esakuba nemali.

Iidyunivesithi neekholeji ziye zimncede umntu ngesakhono sokuba athi egqiba ufunda abe seyazi uba kufanele enze njani xa ezawuthengisa, neendlela zokonga imali nee, ndlela zozama eyona ndawo izawukwazi uba imenzele imali. Uzawukwazi uzijonga.

Esi sityalo singujongilanga sithi sisetyenziswe kwizilonda ezingaphakathi emfuyweni nakwizilonda ezingaphandle emntwini, umntu asiqabe.

Le ntlanzi kuthiwa yityhuna yintlanzi efumaneka elwandle njengeentlanzi zonke, kodwa ke yona inyama yayo ayifani nezinye ngoba yomile. Iyaxhonywa, isetyenziswa ikakhulu kwii-salads.

Umcelimngeni wokufuya iihagu kukuba ziyakwazi uba zityhoboze ziyomosha abanye abantu kufuneke uba mawubhatale. Phinde futhi kufuneke uba umane uzithengela amayeza nokutya kwazo.

Ungaqala kuqala uwugeleshe, uwulime ungalali, wakugqiba ufake ii-chemicals ezifakwayo ukuchumisa umhlaba.

Indlela lokuligcina olu bisi ixesha elide lungaboli kuba ndilithengele ii-cartons okanye iiplastiki zokugcina ubisi kwizikhenkcezisi ixesha elide ngaphandle kokuba libole.

Hayi, andinalo ulwazi oluphangaleleyo kodwa ke ndicinga fanuba imibutho mhlawumbi efana neekhosafu mhlawumbe. Or intoni ezinto? South African, heyi hayi .